Ngokucabanga kwami into okuyiyona yenza imali eningi ukuthi umuntu aziqalele ibhizinisi lakhe, aziqalele ibhizinisi lakhe le ya-nine to five wona yebo yona ikhona imali koda hhayi, ngoba phela usuke usebenza ngaphansi kumlungu, abelungu-ke bahlukene abanye bayaxhaphazana uma sekuziwa ngasekuholeleni abafuni ukudedela imali. Kanti uma wazi kahle ukuthi uma uzakhela ibhizinisi lakho noma ngabe uyadayisa, uyazi ukuthi leyo profit yakho yonke iza kuwena, kuba kuwena-ke ukuthi uyalinweba kancane ibhizinisi lakho, ulokhu ulinweba kancane iphrojekthi yakho ize igcine ibe nkulu nawe ugcine sewuqasha abanye abantu nawe abazosebenza ngaphansi kwakho. Iyona ndlela yokwenza imali ukuthi uvele uyivulele eyakho ibhizinisi.

Iy'ndlela abangayifundisa ngayo iy'ngane esikoleni ngokudla ukudla okunomsoco ukuthi zona iy'kole zipheke ukudla okunomsoco khona lapha ey'koleni ngoba phela eminye imindeni mhlampe ayibi nayo imali yokuthenga ukudla, lokhu okubalulekile loko okunomsoco isikhathi esiningi. Kube yizona iy'kole ezikwaziyo ukuthi zinike iy'ngane loko kudla okubalulekile okudingwa umzimba nokuthi bagqugquzele iy'ngane zokuthi zibambe iqhaza kwezemidlalo ngoba kubalulekile nako ukuzivocavoca, zithi uma zidla ukudla okumsoco ziphinde ziyivocavoce khona lapha esikoleni ukuze nemiqondo yabo ihlezi iphapheme.

Indlela engamkhuthaza ngayo ukuthi iqembu leli lendawo engifuna ukuthi alijoyine ukuthi lidlale kahle lenze kahle liwine, lidlale kahle nje ngempela ngoba phela akekho umuntu ongafuni ukujoyina iqembu elihlezi lithola induku, elihlezi lishawa. Iyona ndlela engamukhuthaza ngayo le ukuthi ajoyine ngoba iqembu lidlala kahle liwina.

Umdlali ovelele kunabo bonke umdlali waphesheya obizwa ngoLionel Messi, umdlali ovelele ngempela umdlali ose-break-e amarekhodi abadlali abama-legend amaningi ngendlela abadlala ngayo. Uyawashaya amagoli, uyaphasa uphasa kahle futhi umdlali nje o-discipline ngoba uyiphethe kahle akayiphakamisi kuphela nje udlala ibhola, akakhulumi kakhulu udlala ibhola, uyaphasa, uyakora, uyena mdlali-ke ovelele kumina.

Ngiyacabanga ukuthi indlela abahlanganisa ngayo imikhosi yokudla nomculo baqale babheke i-fixture itafula lezemidlalo ukuthi iliphi izwe elizobhekana naliphi ngosuku oluthile. Kuba yilapho-ke abakwazi khona ukuthi bahlele kahle into zabo nomculo nokudla, kwenzelwe ukuthi lelo lisuke lidlalwa nelinye bakwazi ukuthi balihlelele kahle ukudla ukudla kwalelo zwe lolo nomculo wakhona.

Indlela ezingagqugquzelwa ngayo ukuthi zibe nolwazi zithole umuntu onolwazi ayifundise ngalowo mdlalo noma ungadumile kodwa umeke zafunda iy'ngane ukuthi udlalwa kanjani nokubaluleka kwawo, zikhona iy'ngane ezingakujabulela ukuthi zijoyine, ziwudlale zibambe iqhaza kulowo mdlalo.

Yebo, ikhona ngingabala i-chess komunye i-chess-i ungakwazi ukuthi uyisebenzisele ukufundisa futhi nasesikoleni iy'ngane.

Into engagwemeka ukuthi singaphinde senzeke isigameko esifana nalesi ukuthi iy'ngane ziqeqeshwe mayelana nokubhukuda ukuthi kubhukuda kanjani nokubamba umoya, ukuthi umuntu abenesitamina uma ungaphansi kwamanzi ukwazi ukuthi ubambe umoya, uyakwazi ukucwila, uyakwazi ukuhamba phezulu kwamanzi, bafundise ngalo lonke uhlobo lokubhukuda lasemanzini umuntu akwazi ukubhukuda .